Jwalo ka sehwai, o tlameha ho etsa bonnete ba hore diphoofolo tsa hao di bolokehile ka nako tsohle ho thibela hore di tle di lematswe ke diphoofolo tse ding tsa naheng. Hodima moo, diphoofolo tsa hao di tlameha di be le phepo e ntle hore ditle di kgone ho phela nako e telele mme di hole. Ha se mahlo fela a ka etsang hore phofolo e sebe hantle. Ke ka hoo, o tlamehang hoba le moriana oo di fang tsona hore di tle di kgone ho lwantshana le mahloko afe kapa afe a ka di fihlelang.

Ho tseo o ne o se o di hlalositse, ke nnete, poone e ka silwa ha etswa motoho kapa yona papa ka yona. Tsela e nngwe hape ya ho e boloka, ekaba hona ho e besa kapa ho e omisa. Ha e omisitswe nakong tse ding o tla thola e etswa di-popcorn, ke sa tsebe ha eba ke lona lentswe le hantle la ho di bitsa empa ke tseba tsela eo. Ke tseba hape hore e kenywa le ka sehatsetsing hore e tle e kgone ho dula nako e telele. Tsela e nngwe hape e ka ba ho e kenya ka hare ho makane e tle e sebediswe ha e se e hlokahala.

Dipampiri empa ke nahana hore ka baka la thekenoloji eleng hore re se rena le yona, ha re sa tla di hloka haholo. Hobaneng, ke moo re se re kgona ho sebedisa pampiri makgetlo a mangata ka baka la recycling ya tsona dipampiri.

Ke nahana hore insurance ya dijalo e bohlokwa ho nna jwalo ka sehwai senang le polasi e nyane. Empa ha fela ke tlo dumellwa hore ke patale tjhelete e lekaneng polasi eo kenang le yona, ke sa lebellwa hore ke patale tjhelete e lekanang le ya dihwai tse nang le polasi tse kgolo. Bohlokwa ba insurance ena ke ha ho ka etsahala hore ho be le dipula tse matla tse ka senyang dijalo tsa ka. Hobane ke a tseba ke tla be ke thola thuso ka seo.

Ke nahana hore cheese-e ka hobane ke e nngwe ya dimatlafatsi tsa bohlokwa mmeleng. E tura hobane dingata dintho tse sebediswang ho yona, e nngwe eleng lebese. Ha ho bonolo ho etsa cheese-e, ke ka hoo baetsi ba yona ba e turisang.

Ha ke nahane ho na le nthwe eo batho ba kgale ba neng ba e sebedisa ho qhekella mushroom-o e jewang. Hobane ba ne ba e ja feela mme ba ne ba sena tsebo hore na e teng phapang mahareng a mushroom o jewang le o sa jeweng. Ke ka hoo, ke sa nahane hore ho nona le tsela ya ho qhekella hore mushroom o jewang ke ofe? Le o sa jeweng ke ofe?

Ka lebaka la technology eo re seng rena le yona. Lebese le kgona ho beuwa ka ditsela tse fapaneng. Di-company tsa mabese di a lebidisa lebese mme di teng dintho tse sebediswang hore le kgone ho dula nako e telele le ha le sa kena ka hara sehatsetsi. Le behwa ka tsela tse fapaneng hobaneng o ka thola le leng le le ka hara botlolo ya plastic, tse ding di le ka hara makane, ha tse ding o ka di thola ka hara botlolo e tjhwatlehang.

Mobu o hloka hoba le manyolo bakeng sa dijalo tse hantle. Ha o le motho ya jalang kapo o le sehwai, ho bohlokwa hore o etse ka bonnete le ka hohle hore mobu oo o jalang ho ona o be le manyolo hore dijalo tsa hao di tle di kgone ho ba ntle.

Jwalo ka sehwai, terata eo ke ntjhafatsa ha nngwe ka selemo hobaneng ke ya quality e hodimo haholo. Mme ke e sebedisetsa hore ke thibele batho ba ratang ho kena ka hare ho polasi ntle le tumello ya .

Ke nahana hore ha ho tluwa temong, basadi ke bona ba kgonang hore ba tshware dijalo hantle. Ke ka hoo, hangata o tla thola e le bona hona ba leng masimong. Ba tseba haholoholo ka tsa temo mme ba tseba hore keng e tlamehang e jalwe ka nako efe ya selemo.

Ke nahana hore ho bohlokwa haholo hore basebetsi ba romellwe lefapheng le kwetlisang balemi hobane di teng dintho tse e leng hore sehwai e ka sebe le tsebo ya tsona. Le ha e le yena monga polasi tseo e leng hore batho ba lefapheng le kwetlisang balemi ba ka ba le yona. Ho bohlokwa haholo hore basebetsi ba tsebe ka tsa ho lema mme ba tsebe hore na ke eng e lengwang? Ka nako efe ya selemo hore batle ba kgone ho tshwara dijalo tsa bona ka tsela e hantle.

Ho tla ya ka hore na dintho tse senyehileng ke tse jwang hobane dintho tse ngata tse leng hore di a jowa, boholo ba tsona di fuwa tse ding tsa diphoofolo. E leng di-fruits-e, poone e fuwa dikgomo mme tse ding tse seng di senyehile haholo di a lahlwa, di lahlelwa masimong.

Thepa ya ho itshireletsa e bohlokwa bakeng sa ho etsa bonnete ba hore basebetsi ba ka, ha mmoho le nna re tshireletsehile. Rena le dintja polasing tse leng hore di kgona hore tshireletsa ha o na le batho ba eleng hore ba kene ka hare ho polasi ntle le tumello. Mme seo ke se seng sa dintho tse re di sebedisang ho itshireletsa.